Kgolo ya thekenoloji, e thusa mo gontsi thata, ka gore o kgona go ithutela kgotsa o ithuta o le kgakala o dirisa e inthanete. Mme seno se tokafatsa matshelo a rona, ka gonne re kgona go fitlhelela tse kitso e ntsi kgotsa dilo di le dintsi, ka ntlha ya kgolo ya thekenoloji.

Ke a dumela gore batho ba ba dirisang sekotlolo sa satellite-e, ba bua nnete ka gonne go boeletswa selo se le nngwe bosigo le motshegare. Mme fa motho a sa bona tšhono ya go ka lebelela selo se se rileng ka nako eo, o kgona go se leba mo letsatsing kgotsa mo nakong e e tlang.

Nka kgona go araganya data e ke nang le yone gore tsala ya me e kgone go romela Email. Nka kgona go tshuba HotSpot gore a kgone go ka fitlhelela data e e mo mogaleng wa letheka ka Wi-Fi.

Kwalo a a gatisiwang le di polatefomo tsa mo Aforika Borwa.

Kgotsa setšhaba ba kgone go fitlhelela data, gore ba kgone go ka batla ditiro ba dirisa inthanete.

Ke ka ntlha ya gore ba batla go ngoka, kgotsa go beeletsa badirisi ba ba se nang diteišene, kgotsa di-satellite-e, gore ba kgone go nna le satellite-e. Mme seno se dira gore ga o batla go bona thulaganyo e e senyong mo satellite-eng ya gago, o tshwanela ke gore o lefe madi a ko godimo gore o kgona go fitlhelela, se o batlang go se bogela.

Go romela molaetsa go botoka thata go feta go letsa mogala ka gonne ga o sa tlhaloganya molaetsa kgotsa o sa tlhaloganya sengwe o kgona go bala molaetsa gape gore o kgona go tlhaloganya. Mme ga o letsa mogala, fa o lebetse sengwe go tshwanelwa ke go letsa mogala gape, gore o kgone go tlhaloganya, mme seo se ka tsaya nako e ntsi.

Ke ditlhogo tsa go betelelwa, kgotsa polao ya basadi, go.

Dikgang tse e seng bommaaruri, go tlhaelelwa ke tsheka tsheko ya boammaaruri, phetogo ya botshepegi jwa bo rra bo dikgang.

Ke di-platform-o di tshwana le YouTube-o, TikTok-o, Sound Cloud-o, Spotify.

Diphetogo mo ditlhwatlhweng tsa ya mogala di ka ema kgotsa di ka.

Mafelo a thuto a ka dira gore go nne le boiketlo jwa thuto, and-e seno se ka dira gore go nne le thuto e .

Mekgwa ya puisano e fetogile, batho ba buisana ka melaetsa e khutshwane. Ditlhaka tse di khutswafaditsweng, kamego, le mopeleto. Diphoso tsa mopeleto di a , kgotsa di a oketsega ka ntlha ya.

Tiriso ya megala e botlhajana, e siame go dirisiwa ke baithuti. Fela fa ba e dirisa ka tsela e laolwang e nang le maikaelelo a thuto.

Go nna bonolo mo dikgwebong le ditirelo nako e a bolokega, go fokotsega ga ditshenyego. Mathata e le go utswa madi ka borukgutlhi, tshwanelo ya botshelo jwa sephiri.

Ka mogala wa letheka go dira gore tshedimosetso ya rona e nne ka metlha le mo inthaneteng. Dilo tse di molemo bo ka tlhaeletso lobaka mogala. Tshireletso e tokafaditse ka thekenoloji.

O ka kgona go boloka tshedimosetso mo maranyaneng le go kgona go dirisa phetololo ya puo.

Go anama ga dijithale go ama nepagalo ya dipego, ka ntlha ya lebelo la pheteletso. Keletso ya go nna ntlha ya go tlhoka botswerere mo go netefatseng dikgang.

Tlhaeletsano e potlakileng le e ithobileng phasalatso ya dikgang ka bonako dikgwetlho e le go tlhoka kgokelo ya inthanete kgotsa motlakase.